Kgotso monghadi kapo mofumahadi, ne ke botsa hore ebe bothata ke eng hobane ho sa le ke ngodisa ho bula account ya sekoloto. Ho se be le ho fetile dibeke tse pedi kaofela ke so utlwe lotho ho tswa ho lona, ne ke botsa hore e ka ba bothata ke eng. E ka ba ho na le dintlha tse shotang tse ke sa di tlisang, kapa e ka ba mathata ke batho ba sebetsang ka bankeng ne ke kopa hore o kgutlele ho nna ho utlwa ka se.

Overdraft facility, e ntse e le mokgwa o mokgutshwanyane wa ho kadima, mme sena e ntse e le mokgwa wa sekoloto, mme ha e le mokgwa wa sekoloto, sekoloto sa hao se tla laolwa ke credit record ya hao hore e eme jwang. Ha credit record ya hao e le ntle, o tla ba monyetleng o motle, mme ha credit record ya hao e le tlase, o tla ba monyetleng o mobe kapa hona o se thole thuso ho hang kopo ya hao e se tswelelle.

Ha o batla ho kwala account ya hao o sebedisa App ya banka. O kena App-eng, ebe o kenya dinaletswana tsa hao e leng PIN ya hao kapa password ya hao, mme ha o qeta o kena ka hara App, mme o sheba moo ho ngotsweng di-accounts kapo my accounts ebe o tobetsa mono, o kena mono, ebe o kgetha account eo o batlang ho e kwala, ebe wa tobetsa account eo o batlang ho e kwala, o shebana le sebaka sa kgetho se ngotsweng close account kapa ho more options ebe wa kena ho more options kapo close account o kwala account eo, mme o etse bonnete ba hore ha ona tjhelete kapo ha ona sekoloto ka akhaonteng.

Retirement annuity ke mofuta wa poloko ya pension e ikemetseng, moo motho a kenyang tjhelete kgafetsa, mohlala, kgwedi le kgwedi ho ipolokela penshene ha se a tlohetse mosebetsi. Molemo wa retirement annuity ke tshireletso ya bokamoso le ho thusa hore o be ne le moputso ha o so tlohetse mosebetsi, ke poloko ya nako e telele, ke mesola ya lekgetho ye o thusa hore e fokoletsa lekgetho leo o le lefang. Ke tjhelete e holang ntle le hore o lefelle lekgetho ka hara account, e sireletsehile ho bafenyi. Sena se bolela hore, ha ho sekoloto se tla nkuwa ho tswa ka tjheleteng ena, ha e ka ba o kolota dibanka tjhelete e itseng, banka di ke ke tsa kgona ho nka tjhelete ka hara retirement annuity, ka ha e emetse wena o thole kapa o tshware dilemo tse .

Nka mo romella yona ka mokgwa wa mobile money, e leng mokgwa e lo reng ha o batle banka kapo hona dipampiri hore o romelle tjhelete, se hlokahalang fela ke pasa ya hao ha o le Afrika Borwa, ebe o kenya tjhelete o tla thola dinomoro tseno, ebe o fa motho a naheng e ngwe dinomoro tseno, ebe ke yena a tla kgona ho ntsha ditjhelete ka nomoro tseo le PIN. Sena ha se batle eng kapa eng, ha se batle dipampiri, ha se batle ditaba tse ngata, ha se batle o ye ka dibankeng wa hao feela, ke ho etela lebenkele kapo letsholo le nang le mobile money. E ka ba mokgwa e meng ngata mobile money e fapane dikhamphani di sebedisa mekgwa e fapaneng ho kenya tjhelete le ho tsamaisa tjhelete, wena o tla ikgethela hore o kgetha e feng moo motswadi wa hao a ka bang haufinyana.

Nka ba hlalosetsa hore mathata a bona, e ka ba mathata a mangata kapa ona mathata a fapaneng, ka ha batho ba SASSA ba kopana le mathata a sa tshwaneng. Mathata a bona e ka ba mathata a dikopo tsa SASSA ha ne ba etsa dikopo tsa SASSA, e ka ba ditieso ebe kopo tsa bona di ntse di diesitswe, kapa ekaba ditshitiso tsa ditjhelete ka baka la matsatsi a phomolo, kapa e ka ba mathata a dibanka, moo batho ba fositseng di-account number tsa bona, kapa dinomoro tsa bona tse ba tlamehileng ho di sa ho SASSA kapa e ka ba ho hloka puisano pakeng tsa SASSA le batho ba e sebedisang e le hore ba ise dintlha tsa bona tse ntjha SASSA, SASSA e kgone ho ntlafatsa dintlha tsa bona, mme e tsebe ho ba kenya system-eng.